Ee, ke motho ya nkang dikeletso ho baholo ha ke lebane le mathata. Ke di sebedisa ka mehla hla hobane boholo ba nako ba na le boiphihlelo bo bongata. Mme ba ka mpha tataiso e ntle.

Motjeko wa lehlaka wa banana, kapa umkhonzi o mhlanga. Ke mokete wa setso o ketekwang haholo ke Basotho le batho ba bang ba tshwanang, ba nang le mekgwa e tshwanang. Ke mokete o ketekang ho fetela, ha banana ho ya bohadimabe moo banana ba banyenyane ba sa nyalwang ba ileng ba bokella lehlaka mme ba le isa ho Kgosi kapa Morena wa bona. E le letshwao la bohlweki le hlompho. Mokete ona o boetse o ba fa monyetla wa ho ithuta ka boikarabelo le ditlwaelo tsa setso tsa basadi.

Ho ya ka boteng ba ditaba tse phetheselang ka jeno mabapi le mophatho le lebollo. Ho na le mabaka a fapaneng a ka qojwang, a entseng hore ditaba tsena di seke tsa hlola e ba sephiri jwalo ka pele. Ya pele, phethelo ya nako le setjhaba. Ya bobedi ho ata ha marangrang le metjha ya ditaba. Ya boraro ho batla tsebo le phetoho. Ya bone ho hlokomela ditokelo tsa botho le bophelo. Ya bohlano, ho fela ha tlhompho e sa bueng kapa e sa bueng ka kakaretso, ho phepheseha ha ditaba tsa mophatho le lebollo ke phehlo ya diphethoho tse ngata setjhabeng. Ho kenyelletswa technology, ho buleha ha botho.

Eya, kgolong ya ka ke kile ka ho rutwa ho bopa dintho tse fapaneng ka letsopa. Haholoholo sekolong sa mathomo moo re neng re etsa mesebetsi ya matsoho e kang dipitsa tse nyenyane, diphoofolo le mekgabiso e meng. E hlile, ke ikemiseditse ho ruta bana ba ka ho sebetsa ka letsopa. Ke dumela hore ke ntho e bohlokwa ya setso le ya boqapi e ka ba thusang ho hlaolela ditalente tsa bona le ho utlwisisa botle ba mesebetsi ya matsoho. Ho feta moo, ke ntho e monate haholo E be re ka e etsang le bona, e matlafatsang kamano ya rona.

Ke nahana hore ho na le mabaka a fapaneng a etsang hore batho ba bangata ba seke ba hlola ba ikamahanya le meetlo ya baholoholo. Ya pele, tshusumetso ya lefatshe la kajeno. Ya bobedi, ho hloka tsebo kapo ho se utlwisisi. Ya boraro, diteko tsa moruo. Ya bone, ho fetoha ha bodumedi kapa dikgopolo. Ya bohlano, ho se ananelwe kapa ho nyatsa. Ho bohlokwa ho ruta le ho kgothalletsa batho ba batjha, ho ithuta le ho ananela meetlo ya bona, le ho fumana mekgwa ya ho ikopanya le bophelo ba ka jeno.

Eya, ke pono e ntle haholo ho bula dikgwebo tse rekisang dijo tsa setso ho hodisa ho di sireletsa. Sena se tla thusa ho boloka le ho ntshetsa pele setso sa rona sa dijo. Hape se se tla theha menyetla ya mesebetsi le ho matlafatsa moruo wa naha. Karabo ke hore ha ho jwalo, ho fumaneha dijo tsa setso mabenkeleng ho tlaba bonolo bakeng sa batho ba sa fumaneng nako kapa ba senang tsebo ya ho di pheha. Ho feta moo, re tla boela ho kgothaletsa batho ho natefelwa ke dijo tsa setso esita le ha ba le hole le mabenkele a bona kapa ba se na monyetla wa ho di pheha.

Ke tla rekisa dijo tsa setso tse kang papa le nama, moroho le nyekwe, dikuku tsa setso, metsi le dino tsa tse tse batang. Ke tla hlalosetsa bakganni ba ditekesi hore ke tla ba le mefuta e fapaneng ya dijo tsa setso tse phehilweng ka bohlweki le lerato. Ke tla ba bolella hore dijo tsena di tla ba theko e tlase le hore di tla ba fa matla a ho tswela pele ka mosebetsi wa bona wa ho kganna. Ke tla ba mema hore ba tle ba itlwaetse dijo tsena tse monate le tse phetseng hantle.